Kunezinto eziningi ezingenziwa ukuze kusekelwe umuntu odabukile futhi onomngcwabo emndenini. Uma sibhala ezimbalwa, xhumana nomuntu oshonelwe ngokushesha ngemva kokufa futhi ube khona emngcwabeni noma enkonzweni yesikhumbuzo uma ungakwazi. Vumela umuntu oshonelwe ukuthi akhulume futhi aveze usizi nganoma iyiphi indlela ayidingayo. Gxila emizamweni yakho yokulalela ngokucophelele nangobubele.

Engingakwenza ukuqiniseka ukuthi iklayenti lami liyasekela njengomgcini wepholisi yomgcwabo. Ukuqala ngivumele iklayenti ukuthi liqonde ukuthi kungani idinga ukulinda isikhathi esithile futhi linikeze isikhuthazo nokusekelwa phakathi naleso sikhathi. Nginganikeza ihlombe lokukhala kulo futhi nginikeze nezindaba zakamuva mayelana nesimangalo sepholisi.

Abahlinzeki bomshwalensi nokuphila babeka isikhathi sokulinda kuzo zonke inzuzo noma ezinye ukuze bavimbele abanikazi bamapholisi ekuthatheni unqubomgomo lapho bazi ukuthi bazobanga lokhu kwaziwa njengokulwa nokukhetha inkampani yomshwalense. Ngidinga ukuqonda ukuthi zonke izinkontileka zinesikhathi sokulinda futhi angikwazi ukwenza inqubomgomo lapho kufika umnqwabo.

Uma isisebenzi sithola ukuthi umqashi waso akasibhalisanga ku-UIF kufanele sithinte le-Department of Employment and Labour eliseduze ukubika loludaba. Lokhu kungenziwa ngocingo noma mathupha ukunikezwe imininingwane mayelana nomqashi kanye nesimo somsebenzi ukuze kuqalwe uphenyo ukuthi kuqinisekiswe ukuthi ukubhaliswa kwe-UIF kusetshenziswa emuva kwesikhathi.

Isikhathi sokulinda komshwalense isikhathi esiphakathi kokuqala kumshwalense nesikhathi lapho inkampani yomshwalense izobheka khona isicelo sakho. Isibonelo, uma inqubomgomo yakho yomnqwabo iqala ngomhlaka one Meyi twenty twenty, usuku lokuqala nosuku okhokhe ngalo imali yakho yokuqala. Futhi kunenkathi yokulinda izinyanga eziyisithupha uma umuntu eshona ngenxa yesizathu zemvelo. Izimangalo zezizathu zemvelo zisebenza kuphela ngemuva ngomhlaka thirty-one Okthoba twenty twenty, kulesi sibonelo, uma ufuna ezinyangeni eziyisithupha ukuzoqala ngenxa zemvelo, isicelo sakho ngeke sisebenza